Ndingacela kummeli andicacisele kabanzi ngendlela endizokwazi ukuqonda ngayo. Kuba xa ndizithathele izigqibo mna ndizohamba ndiye ndibhidakale ekuhambeni kwexesha, ndibe ndenze into endingakhange ndiyifune kanti ndim ongakhange ave kakuhle.

Eyona ephu yebhanki endithanda ukuyisebenzisa yiephu yakwaTymeBank. Ndiyithanda kuba ayidingi datha ukuze ungene kuyo kwaye neenkonzo zayo zitshiphu xa uthenga i-airtime, umbane kunye nedatha. Kwaye kulula ukuyisebenzisa.

Iiklabhu zezitokfela eziyidlalayo ekongeni, ekutyaleni imali, ziluncedo kakhulu kuba kuye kufike ixesha likaDisemba apho kufuneka usebenzise imali kakhulu. Ziye zikuncede ngakumbi iiklabhu kuba yonke laa mali beniyiqokelela unyaka wonke, uye uyifumane ekupheleni konyaka wenze iingxaki zakho, uthenge nezinto zeKrisimesi.

Ndicinga ukuba banalo ilungelo lokugrogrisa kuba kaloku laa mali ayoyakho yeyabo, kwaye uye umazi ukuba ubolekisa ngemali kodwa akekho semthethweni. Kowu, so, kunyanzelekile ukuba umntu xa efuna imali yakhe akugrogrise.

Xa i-ATM ingavele iginye ikhadi ledebithi lam ndingaziva ndikhathazeke kakhulu kuba kule mihla siphila kuyo kukho abantu abakhupha iimali zabantu ngendlela engaziwayo. Ndingakhathazeka kwaye.

Ndifuna ukuvula iakhawunti ezawukwazi ithi igcine imali yam, kodwa imali leyo ndizawube ndiyigcinile apho iye ibe nenzala ngexesha elithile.

Ukuvula iakhawunti ebhankini kulula kuba uye uphathe amaphetshana athile, uchaze uzokuvula ibhanki. Xa uvala ibhanki uye ubuzwe imibuzo ukuba uyivalela ntoni ibhanki, bakucebise ke abasebenzi bebhanki ukuba sukuyivala.

Ukuba ndinayo imali ndingamncedisa ukuba abhatale isikweleti sakhe kumatshonisa. Kodwa ukuba andinayo, ndingamcebisa ukuba sihambe siye kumatshonisa siyokucela uxolo, amxelele ukuba uza kumbhatala xa enayo imali yakhe.

Ndinganako ukukhathazeka kodwa ndingayiboleka imali ukuze ndikwazi ukugubungela yonke into endiyidingayo ndizokuqhubekeka nezifundo zam. Ndifunde, ndipase, ndiphangele ndize ndibuyise laa malimboleko bendiyibolekiwe kuba uba andiyiboleki imali ndizokuhlala phantsi ndingafundi, ndingenzi nto ndisokole kuba imisebenzi inqabile.

Abantu abalishumi elinanye bangalunga ekuqaleni isitokfela kwenzela sigalele inyanga nenyanga, umntu afumane imali ethe xhaxhe. Nomnye ozawukhetha loo nyanga yokugqibela azokwazi uncedakale naye.

Kungalunganga ngokulinda oomasingcwabane kukuba uyakwazi ukungabi namali kube kufike umphanga. Kanti ukuba ubukwazi ukuthi usando kungena kumasingcwabane akwazi ukungcwabela, amakhaya ngeyengasokoli kwiimeko ezinje, kungabikho xesha lakulinda elithile.

Iephu yebhanka ikwenza ukwazi ukubona imali yakho esebhankini. Yenza ukuba ukwazi ukubona abantu obathumeleleyo imali ungakhange uye ebhankini. Nokwenza lula xa ufuna ukuthumelela umntu imali, ungahambi uye ebhankini ukuze uthumelele umntu imali. Nokuthenga ii-airtime nemibane, kuluncedo kakhulu.